Tjhehe, Tjhehe, ke ya hana nke se tjho jwalo hoba dintho tse etsahalang moo papading eo ke tse bohloko hobane ha e mong, a jewe e bana e ba dintwa hwa hlajuwa. Ba bang ba ya dipetlele ka ba ka baka la hore ba ne ba lwanela tjhelete eo . Jwale ho ya ka nna nke se nke se nke se ka re ke papadi e ka hodiswang eo, hobane ke papadi e kotsi haholo. Hobane batho ba lematsana and ba lematsana haholo.

Nna ke bona e le ntho e ntle haholo hobane dipapadi tse ngata ra di bona, and re a di utlwisisa . Hobaneng ke tjho jwalo? Ko hobane re na le dipapadi tse ngata. Papadi ya maoto, rakebi, tennis ball-o, di-hockey, cricket-e le tse ding . Ha ke tjho jwalo, ke hobane batho ba fuwa menyetla ya hore ba bontshe di-talent-e tsa bona le hape e re kopanya kaofela. Re le setjhaba.

Ngwanaka ke rata papadi ena na hobane ke papadi e ke hotseng ke shebella. And-e ke papadi e ke e thabelang ho e shebella, le hape ke e ratela hobane ke papadi e tlwaelehileng, ho tloha bonyaneng ba ka le hape ke e shebella hobane, ke emelana le team-i ena na ya rona e leng ya South Africa. Ke ka moo ke shebellang rugby hakanakana.

Joo ke ile ka utlwa bohloko. Ke ile ka utlwa bohloko haholo hobane ke ne ke bapala game e ke e ratang ka pelo ya ka kaofela, mme be ke fellwa ke data. And-e ho no tlamehile ke tsamaye ke lo reka data e nngwe hape, empa wa tshwana hobane, tsela ya ho ya moo hore ke lo reka data. Ke tlo kgutla papadi e ke e ratang e se fedile. So, pelo ya ka e e ne le bohloko haholo haholo holo holo holo, ke hore ke nke se kgone le ho bua le ka maikutlo a ka hore ke ne ke le bohloko bo bo kakang.

Nka bua le batjha ka hore bohlokwa ba dipapadi bo thusa haholo hobane bo thusa ka ho ikwetlisa. O kwetlisa mmele , o kwetlisa mmele wa hao le hape ho etsa hore o je dijo tse matlafetseng. Dijo tse ka senyesemane ba reng di healthy le hape o o etsa le mmele wa hao, o be o ba le le matla. Ka sekgowa ba hore o be active. So, dipapadi di bohlokwa haholo hobane di thusa mmele le hore o hafole mafura a mmeleng le hape hore o be o be , o be le matjato.

Ha ke le motswadi, ntho ena ha e ntshware hantle hobane ngwana o mong le o mong ho tlamehile a ba na le nako. A ba na le le di , a ba na le nako ya dibuka tsa hae, a ba ne le dinako, a ba ne le nako ya dintho tse tlametse a di etse ka tsa ka tlung, a ba ne le nako ya ho bapala di-game tsa VR. Hobane ntho e nngwe le nngwe e na le nako ya teng ka mantswe a mang, ha ba bapala game tsa VR, ba ke se etse mesebetsi e tlametse ba etse e meng, tje ka ho hlwekisa ka tlung tje ka ho etsa mesebetsi ya sekolo . So, jwale ka mantswe a mang, ke nka di nka VR tseo ka ba jwetsa hore ba etse mesebetsi ya bona, hore ntho e nngwe le e nngwe e be hantle.

Eya, ke dumellana le sona hobane le rona re batla baahi ba rona ba Afrika Borwa re be motlotlo ka bona. Le hore ba kgone ho kgutla le di-Cup tse ngata hae le hore e be bahlodi, e be bahlodi di-plek-eng tse ding, hore le rona re be motlotlo ka bona haholo hore bana ba bo rona ba Afrika Borwa ba bapala dipapadi tse ding. Ebile hape ba hlola le papading tseo.